Dibanka tsotlhe di rotloetsa badirisi go dirisa dibanka tsa mogala ka go ba neela boiketlo, kgetho ya go itirela le tirelo ya badirisi e e tsayang kgato. Di dirisa gape thekenoloji e e tshwanang le di-chatbots tse di dirisiwang ka didirisiwa tsa thekenoloji ya ileketoroniki le go sekaseka tshedimosetso go dira gore batho ba kgone go dirisana le ba bangwe le go dira gore dikamano tsa bone di seke tsa raraana.

Go baya madi ko polokelong ke e nngwe ya tsela ya go beeletsa ka jalo nka rotloetsa rakgadi gore ba boloke madi a bone ko polokelong, ka tsela eo ba tla bona dipoelo le gore ga ba boloka madi a stokvel ba lebelele gore ba sa lebelela a dijo fela mme ba boloke a mangwe kwa thoko a bone fela a a ka golang.

Go reka ntlo ka banka go akaretsa go bona kadimo ya ntlo e e leng mofuta wa kadimo e e diretsweng go reka ntlo. Kadimo eno e go letla go reka ntlo mme o bo o duela banka ka metlha mo nakong e e rileng. Tsamaiso eno e farologane le go tsaya kadimo e e tlwaelegileng e mo go yone madi a ka dirisetswang dilo tse dingwe tse di farologaneng.

Letlole la go rola tiro ke thulagano e e duelang lekgetho ya go boloka madi e e diretsweng go thusa batho go boloka madi a bone fa ba rola tiro. E letla babeeletsi go tsenya madi a bone mo letloleng le le golang ntle le lekgetho mme ba sa kgone go bona madi ao go fitlha ba rola tiro. Botlhokwa jwa yone ke gore o kgona go itshedisa ka yone morago ga go tlogela tiro.

Bosupi jo nka bo tlhagisang gore ke na le madi, ke go tlhagisa setlankana sa banka Le gore ke amogela madi a letsatsi le letsatsi nka tlhagisa setlankana sa tuelo.

Peeletso ya madi e e ka oketsegang mme e duelela botshelo jotlhe ke ya inšorense ya botshelo.

Dipeelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang ao ke a admilweng ke morokotso. Morokotso o ka tilwa ka go fokotsa dikgwedi tse o tla di duelang gore morokotso wa teng o se ke wa nna montsi.

Lelapa le le sa kgoneng go adima madi a mantsi le na le letseno le le kwa tlase le ka adima madi a go reka ntlo ka go itepanya le diporokorama tse di ka akaretsang First Home Finance, tse di ka kgonang go ba thusa ka tshegetso le morokotso o o ko tlase. Ba lapa ba tshwanetse go akaretsa gore baadimisani ba madi ba tla tlhatlhoba bokgoni jwa bone jwa gore a ba tla kgona go duela sekoloto.

Batho ba ka dirisa dikadimo tsa madi ka go duelela go reka koloi e e dirisitsweng ka go ntsha peeletso. Boleng jwa koloi ya bogologolo bo ko tlase go na le koloi e ntšha mme dituelo tsa teng di ka se ye ko godimo go na le ga o reka koloi e ntšha.

Go tsenya dibanka tsa mo inthaneteng kgotsa ka mogala go fetotse ditirelo tsa dibanka ka ditsela tse di farologaneng ebile di le bonolo e le ruri. Dingwe di akaretsa go fokotsa pharakano ko dibankeng, go duela diakhaonto ka mogala gongwe le gongwe ko o leng teng, go boloka le madi a go pagama go ya kwa bankeng. Go dirilwe botlhofo ka gore o duela diakhaonto o le kwa gae o sa tlhoke gore o ye go fola ko bankeng ebile go go boloketse le nako.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke gore o ka boelwa gabedi kgotsa go feta ebile o ka kgona le go latlhegelwa ke dipeeletso tsa gago. Morago ga gore o latlhegelwe ko forex emisa go gweba, kopa thuso go baitseanape, leta gore mmaraka o fetoge.

Ee, ke na le inšorense ya tsa phitlho. Melemo e e nang le yone ke gore e ntsha tente, e ntsha dijo, e ntsha dikoloi ebile e ntsha le madi. Ke e duela five hundred, e akaretsa batho ba le lesome.